Amasu asebenzayo okuxhumana i-radio network and sensors, izihlelo ze-GPS, CAD, ama-mobile head records, izivumelwano zokusebenza ngokubambisana, izicelo zokuphuthuma.

Nazi izindlela zokukhuthaza abasebenzi bezempilo, izikhuthazo zezimali, two, ukukhula komsebenzi nezifundo, three, izimo zokusebenza ezithuthukisiwe, four, uhlelo lwezokuphathwa nezokuzibophezela, five, ukubandakanywa komphakathi.

Ukuphendula kwami kuloku shayisana kwangifundisa ukuthi ukuphila akugcini ekuphenduleni kuqala ekulungiseleni, kusebenzisane futhi kuvalwe ngokuhlaziya okuhle, ngafunda ukuthi akukhona ukuphepha kwabanye kuphela okubalulekile kodwa nokwethu kanye nethimba lami.

One, izinhlelo zokuqwashisa umphakathi, two, ukusebenzisa imithombo yezokuxhumana, three, ukuhlomisa izikhungo zempilo ngemininingwane, four, izinhlelo zezimfundo emiphakathini, five, uhlwelo lokubika.

Ukukhuluma naye ngaphandle kokumahlulela, kuchaza imithi njengegama lencazelo, ngimnike izibonelo eziqondakalayo, ngimnike ukusekwa okuphathekayo, ngimnika isikhathi nokubekezela.

One, sebenzisa izithombe ezicacile, two, sebenzisa ulwimi olulula, three, sebenzisa ukuqeqeshwa kwezinyathelo, four, izithombe ezinyakazayo, five, qonda ukuthi umuntu angase azizwe kanjani.

Sebenzisa abaholi bomphakathi njengezwi lokwethembeka, two, sebenzisa izindlela zokufundisa ezihambisana namasiko, three, ukuqeqeshwa abahlengikazi kanye nokuqeqeshwa kwabahlengikazi bomphakathi, four, ulwazi olusukela ezithombeni nesiZulu esilula. Five, yenza izingxoxo ezivulekile ngenxa yimfihlo, six, chitha izinkolelo ezimbi kucacisa amaqiniso.

One, ukufunda ngokusebenzisa imidlalo, two, ukufundisa ngokubonisa, three, izifundo ezibukhoma ezihambisana nempilo yangempela, four, izinto ezibukwayo nezibambekayo, five, ukufunda ngokufundisana six, ukusebenzisa amavidiyo nama-anamination. Seven, izitifiketi noma umvuzo wokufunda, eight, okuvamile.

One, sebenzisa izinkulumo ezenziwa ebantwini, two, sebenzisa izibonelo zokuphila, three, sebenzisa izinganekwane, izindaba namadrama, four, sebenzisa amabhukwana noma amaphosta alula ngolwimi labo, five, bandakanya ochwepheshe abathembekile. Six, izifundo ezihambisana nokuphila kwabo nsuku zonke, seven, chitha izinkolelo ngokuzithoba ngezifundo ezihambisanayo.

One, vikela isimo sendawo, two, hlola ukubaluleka kwesimo sengane, three, hlola i-ABC's, four, hlola izinga lokwazi, five, beka phambili ukunakekelwa kwayo, six, lungisa ukuthuthwa nayo, seven, qinisekisa ukuthi abazali bayaziswa.

Ngikhuluma noSipho umfundi, Sipho ulimele kancane kodwa sibheke konke kahle ngizobiza abazali bakho bathole ukuthi kwenzakaleni, wenze kahle ngokuzama ngokungazami ukuphakamisa isandla. Ukuxhumana nabazali bakaSipho, sanibonani mama Sipho nginguthisha uDlamini ofundisa uSipho, ngingathanda ukukwazisa ukuthi uSipho ulimele ehlombe lakhe ngesikhathi edlala ibhola, angicabangi ukuthi kuyaphuthuma kodwa kungaba kuhle uma ningamlanda nimuyise kadokotela.

Number one, indlela ezikole ezibhekana ngayo nosizo lokuqala kanye nolwazi lezempilo, A, izinhlelo zikahulumeni nezezinkampani ezisizayo, B, ukubambisana nochwepheshe bezempilo, C, ukusebenzisa izindlela ezimbandakanyayo zokufundisa. Number two, indlela izikole ezingahlola ngayo imiphumela yemizamo yazo, A, ukuhlolwa ulwazi ngemibuzo, B, ukusebenzisa imibuzo yengxoxo, C, ukuhlolwa ngokulinganisa.

One, siyajabula sekuphelile ukuhlupheka, two, sizizwa siphephile sebekhona indawo yokuthola usizo, three, abadala bayathokoza, four, sibona ukuthi uhulumeni usibhekile, five, sinethemba izingane zethu zizokhula zibe nempilo encono, six, sithokozela ukuthi singabuzwa uxhumano phakathi kwabantu nodokotela.

Indlela ukucindezeleka okuthinta ngazo enhliziyo, one, kwandisa umfutho wegazi, two, kwandisa amathuba ezinhlungu zenhliziyo, three, ukwenza umuntu aziphathe ngokungalapheki, four, ukukhathala okukhulu.

Izici okufanele uziqaphe lapho uhlela isihlalo nezimpawu zokufinyeleleka, one, ubude nethambeka lempu, two, ububanzi bezingxenye nokuhamba olukhululekile, three, izimpawu zokubonisa ezicacile, four, izindawo zokupaka nezokungena eziphephile, five, ukuqondisa kwezwi, six, izindlu zangasese ezinokufinyeleleka, seven, izinto ezingasheleli.